Dumela Monghadi Marumo.Ke nna Lerato Kgokahanyo.Ke sebetsa kantorong ya mmuso e shebaneng le tsa papadi. Ka senyesemane ke Department of Sports. Hona le ntho ene ke batla ho e tseba ka hore ka hara seterata sena sa Doctor Mngoma hore na ebe hona le mo nka tholang ho sebaka moo ho ka bapalwallang dipapadi tsa bolo kapa tsa tse ding tse fapaneng teng, mme ke batla ho tseba na hore ebe sebaka seo mo tlo nshebisang sona, ebe se hantle na se hlekehile na ebe na o tlamehile o lefe tefo na hore o kgone ho sebedisa na, mme le hape neke batla ho tseba hore ebe se hole na, hore batho ba bohudi kapa badudi ba tle ba tlo shebella ha dibapadi di ka nka karolo hara stadium seo na?

Nna raditebele e kemo ratang ke Baby Jake Matlala ka hobane o na le matla mme o ne a sa dumelle hore o seemo sa hae sa mmele hore se seke be sa mo thibela hore a fihlelle dintho tsa di batlang. Jwalo ka ha a ntsa le mokgutshwane jwalo, o na kgona ho otla motho o mong le mong. Mme o ile a win-a di-championship tse itseng. Mme o ya tsebahala lefatshe lohle hore e be ke mang.

Lebaka le etsang hore basadi ba papadi haba kgutla mose hore ba seke ba amohelwa jwalo ka banna, ke lebaka la hore banna ba bangata ha bana thasello kapa batho ka kakaretso ha bana thahasello ya ho thabela basadi ba dipapadi hobane bongata ba dipapadi tse bapalwang ke basadi ha di bapale tse tshwanang jwalo ka tsa banna jwaloka ho bapala ya rugby. Basadi ba bangata ha ba bapale rugby, e bile ha ke so bone motho a bapalang ba mosadi a bapalang rugby. Empa le hape haba tsebahala hakalo. Basadi ba bapalang dipapadi tse fapaneng, empa tsa banna bona ba dula ba tsebahala ka lebaka la hore ba dula ba hlahile thelevisheneng, seyalemoyeng mme le hape re dula re ba bona dipapatsong tse ka ntle le tse beilweng seterateng.

Ke rata ho bapala di-game tsa crossword mo mohaleng wa ka, ka hobane ka Sesotho re rata hore ke ho aha mantswe hobane ka nako e ngwe re kgona ho i-train-a hape e train-sa le boko, o ka thusa le kelello ya hao mme hape etsa hore o nahane nako e kgolo le e nyane empa hase yona fela mohaleng wa ka. Le hape kena le game ya mathunyana game tsena tsa masole tse bapalang ka senyesemane ba di bitsa Call of Duty le tse ding. E ngwe e ke tla reng ke rata ho e bapala e bitswa Gardenscapes e tshwana le Candy Crush ka hore ntho tseo tse tlamehileng hore o di tshwantse, o di bapadise tse tshwanang le tsa tsona, o di kopanye le tse tshwanang le tsa tsona.

Mme ne ke re o ke kopa o kgutlise di-game tsa ka, ka kopa hobane ha ke batle ho ya strateng, mme le hape ha ke qeta ho bapala di-game ne ke tlo etsa mosebetsi wa ka wa sekolo, kapa mohlomong re ka bontshana hore na hore ha ke qeta ho etsa mosebetsi wa ka wa sekolo hore na o ka kgona ho nkadima kapa ho kgutlisa di-game tsa ka tsa sekolo kapo ka mehla ha ke kgutla ho tswa sekolong, ke etse ntho tsaka tsa sekolo be ke bala mme ha ke qeta moo o bo nkadima kapo o kgutlise di-game tsa ka.

Lebaka la etsang hore dipapadi tsa basadi di sa tuma ho tshwana le tsa banna, ke haka hore basadi ba bangata ba bapalang dipapadi hase hore batho ba ba tseba hakalo hona le ba tsebahalang hona le ba sa tsebahaleng, mme le hape ha re bapala dipapadi jwalo ka mehla jwalo ka tsa banna ha se hakalo re ba bona seyalemoyeng kapa hore ba utlwa seyalemoyeng kapa re ba bona thelevisheneng kapa re ba bona dipapatsong tsa rona, mme re keo ba bona ha bare ba bona kapa re ba tshwantsha le ba bang, mme le hape tse etsang hore di seke be tsa tuma. Ke hore ha se hakalo ba bapalan di-league-ng tshwanang le tsa bontate, jwalo ka bo tsona tsa bo Nedbank jwalo ka bo Carling Black Label Cup kapa tsa MTN eight. Empa feela ba bapala fela dipapadi tsa ba ka di Olympic-ng, re ba bona fela di Olympic-ng, ene le hape di Olympic. Ha se ha kalo batho ba bangata ba di shebellang.

Di-game tse ne re di bapala kgale kwanana. mabenkeleng kapa dishopong hono na le game e bitswang Pac-Man, basically Pac-Man e ne le thuto e ngwe ese dikadikweng e tshehla e nyane mme hono na le matheba theba, kapo di kgutso tse di ja, mme hore le yona hore e seke be ya jewa hono na le ntho tse ding tse lelekisang hore e thibele sedikadikweng seno se sehla hore se seke be sa jewa le sona mme tlamehile ho etse make sure hore ha o lehlakoreng le leng, tlamehile o fihle lehlakoreng le ka nqane ene le hore o fihle lehlakoreng le ka nqane hore tshwantse o o etse o zame ho hore dintho tseo kapa meleko eo e sekebe ya ho ja mme ho lefa mabenkeleng ka hara motjhini oo ne re ntsha Two Ranta.